Ndiyawuthanda umdlalo we-drama othiBlood And Water kwiNetflix. Ndiyawuthanda kuba ubalisa ibali elinomdla labantwana besikolo abafuna ukwazi inyani ngempilo yabo. Uqulathe iimfihlelo, uthando kunye neziganeko ezothusayo.

Kweli xesha siphila kulo iindaba ezihamba phambili ezindlebeni zabantu ziindaba zobuxoki ngoba abantu bayazithanda iindaba, nto nje yenza ukuthi wonke umntu ehleli nje ulindele unongekehle. So ke kwenzeka ukoba intoba kubekho abangcamileyo kuyo yonke le nto yezi ndaba. So kuhleli nje kubakho iindaba, ungayazi noba zeziphi ezilungileyo, zeziphi ezingalunganga. Koko ke iphulo lulonyulo kuyafuneka linyukile abantu benene nangenyaniso ukuze zonke izinto zenzeke ngendlela ngoba ke ngolu hlobo zenzeka ngalo ziza kumosha umhlaba wonke ngoba ubuxoki abakhi, buyachitha.

Bekungelula ke ufumana uncedo kodwa ke kuyaxhomekeka ukuba wena ungubani and unesineke kangakanani ngoba ezinye inkampani zinida ukwazi ucacisa, ube nesineke kwaye ufune umntu omaziyo ukuthi nguye othatha isigqibo ngaloo nto izawube isenzeka ngelo xesha.

Xa ndandihlukunyezwa kumakhasi onxibelelwano ndaziva ndibuhlungu, ndididekile kwaye ndingathembi nabani na. Ndandibeka imibuzo emininzi entliziyweni yam, kutheni le nto yenzeka kum? Ndamane ndizicingela ukuba inoba ndim lo kwicala elirongo? Ndingafuni ukuthetha namnye umntu, ndabona ukuthi le nto lena ayilunganga. Ndandisoyika ukuvula ifowuni yam kuba ndandisoyika into endiza kuyibona. Indlela eyayindikhathaza ngayo le nto.

Ii-app endizaziyo zokuncokola nguWhatsApp, Telegram, Instagram nguFacebook. Eyona ke mna ke ndiyixabisileyo, ndiyithandayo nguWhatsApp ngoba kulula ukuwusebenzisa nabantu abaninzi basebenzisa wona uWhatsApp. Ulula, uthumela iividiyo, uthumela iifoto, wenza nonxibelelwano, ayitsali mali eninzi.

Nabo ke ubungozi beWi-Fi yasimahla, abantu abakhohlakeleyo banokusebenzisa leWi-Fi ukujonga into oyenzayo kwiWi-Fi yabo. Bangakwazi ukubona amagama okungena akho okanye izimfihlo zakho, bangakwazi ukuhlasela ifowuni yakho okanye ikhompyutha bakonakalisele yonke into engaphakathi. So sukungena kwiWi-Fi esimahla ungakhange uqale uthethe nomnini wayo.

Igama lendawo yam yeli shishini, Ingwinya Express. Ufumana amagwinya ashushu, anencasa lonke ixesha, uyazikhethela ingwinya olifunayo. Likhona elinepaloni, likhona elinefrentshi, likhona elineasha. Amaxabiso aphantsi kakhulu, amaxabiso awo aqala kwi-three randi. Uyakwazi nokufaka kuWhatsApp i-order yakho siyithumele ngamaxesha onke apho ukhoyo if bangaba ukhona kufutshane nendawo le sithengisela kuyo.